Ndzi nga n'wi byela leswaku ndza amukela ku n'wi nyika xitulu xa mina hi mbilu leyo basa hikuva i mudyuhari naswona ndzi nge languteli leswaku ndzi tshama exitulwini loko mudyuhari a yimile hi milenge hikwalaho ka ku nge vi ku ri ku xixima naswona hi ku xixima munhu lontsongo a nga fanelanga a tshama ehansi loko munhu lonkulu a yimile hi milenge.

I ku kumeka ka nhundzu ya kona kumbe ku va nhundzu ya kona yi kumeka hi ku olova kumbe ku nga ri hi ku olova endhawini ya kona naswona swona loko gondzo ra kona ri ri ekule ngopfu na le madorobeni kumbe laha ku nga kumekaka nhundzu leswi swi ta endla leswaku ntsengo wu va ehenhla swinene.

Vanhu vo tala va teka maendzo ya le magondzweni va nga ri na swivangelo hikuva vo tala va vona va ya emaendzweni ya le magondzweni ku tichucha miehleketo leswi swi endla leswaku va teka swiboho leswi a va nga swi langutelanga kumbe va teka swiboho hi ku hatlisa kumbe xitshuketa.

I ku onhaka ka mabindzu kumbe ku aka mabindzu naswona ku na ku onhaka ka switimela kumbe swiporo hikuva vanhu lava loko va teka nhundzu leyi va hetelela va va nga tinghozi leti hetelelaka tiendla leswaku ndhawu leyi swi switimela swi fambaka hi yona yi nga ha tirhi naswona mavhengele lama nhundzu a yi fanele yi ya eka wona ma nge he pfuli kumbe va nge tirhi kwalaho nhundzu yi ta va yi nga fikanga.

Mhaka yo xavisela matiko ya le handle swilo swi yi na nkoka swinene hikuva yi kota ku endla leswaku tiko ri va na mali leyi ri endlaka loko ri xavisa naswona swin'wana hileswaku swilo leswi tumbuluxiwaka eAfrika-Dzonga swo fana na swakudya kumbe mihandzu kumbe swibyariwa swi nga va like swi ri eka mpimo wa le henhla swinene lowu hina like vaki vaaki va tiko yi nge yi nga ka ka yi nga swi koti leyi ku swi heta naswona ku swi xavisela ehandle ku hetelela ku va mhaka ya kahle mhaka leyi kotaka ku nghenisa mali etikweni.

Leswi swi hetelela swi endla leswaku vakhandziyi va hela matimba swinene kumbe va hela hi ntsakelo kumbe ku tshemba eka vukorhokeri bya kona hikuva leswi swi vula leswaku hi mikarhi yin'wani va nga fika emintirhweni ya vona like endzhaku ka nkarhi wo leha swinene leswi nga hetelela swi endla leswaku va holova emitirhweni kumbe nkarhi wun'wani ma nga humeleli hikanene leswi nga ta endla leswaku va nga yi emitirhweni naswona leswi swi ta endla leswaku vakhandziyi va hetelela va va nga ha vi na ku tshemba eka vukorhokeri bya wona mabazi lawa.

Ku humelela hi hi tinghozi emapatwini loko vanhu va famba maendzo lamo leha hi mabazi leswi swi hetelela swi endla leswaku vachayeri va mabazi va karhala swinene naswona va nga ha chayeli hi vukheta emagondzweni hikwalaho ko karhala leswi swi hetelela swi endla leswaku van'wani va vona va tlela loko va ri eku chayeleni leswi hi swi hetelelaka swi endla leswaku ku va na makhombo ya ti ku va na makhombo ya mabazi emagondzweni naswona vakhandziyi va hetelela va nga ha fiki va hlayisekile.

Xo sungula a ndzi ta n'wi vutisa leswaku xana a swi chavisi ku khandziya xihahampfhuka, xa vumbirhi a ndzi ta ku n'wi vutisa leswaku xana u nhlohletele hi yini ku va yena a hetelela a rhandza kumbe a tsakela ku va muchayeri wa swihahampfhuka xa mahetelelo xivutiso a ndzi ta n'wi vutisa leswaku eka muntshwa loyi a nga na ku navela ku va a va muchayeri wa swihahampfhuka evuton'wini bya yena a nga n'wi tsundzuxa yini a nga n'wi byela yini hikuva a teka tidyondzo loko a ha ri e-high school kumbe ku teka tidyondzo tihi loko se a ya dyondzela swa ku va muchayeri wa swihahampfhuka eYunivhesiti?

Loko patu ri nga hlayisekanga naswona ndzi swi vona leswaku emahetelelweni mina kumbe movha hi wa mina hi nga hetelela hi va enghozini ndzi nga jika kumbe ndzi nga tlhelela endzhaku ndzi ya lavana na patu leri ri nga hlayiseka naswona leri ndzi nga ta kota ku tirhisa rona leswaku ndzi fika ekaya ndzi hlayisekile.

Ndzi vona onge i vanhu lava tirhaka ku pfuneta vanhu ku lava ku tiva leswi va nga ta ya va ya swiendla eka maendzo ya vona laha va nga vhakelaka kona kumbe hi swa timali leswaku maendzo kumbe riendzo ra vona ri nga va ri koxa mali muni naswona vona va nga va va ri mali na mali yo ringana vungani leyi va tsakelaka ku yi tirhisa eka riendzo ra vona naswona ndzi hleketa leswaku va endla ntirho wa kahle ngopfu hikuva hinkwavo vanhu ehandle va kotaka ku va va kota ku swi ana ehleketa leswi kumbe ku va va hetelela va swi endla hi ndlela leyi va yi lava swi lavisaka xiswona hi voxe.

Ku rhwala nhundzu emapatwini swi na nkoka swinene ku fana na na nhundzu kumbe ku fana na ku rhwala nhundzu eswiporweni kumbe hi swihahampfhuka hikuva nhundzu yo tala swinene leyi tirhisiwaka ngopfungopfu emadorobeni ya le makaya na le matikoxikaya va tirhisa ngopfu magondzo ku va va fambisa nhundzu ya vona naswona ndzi vona leswaku ndzi vona onge yi na nkoka ngopfu ku fana na ku fambisa nhundzu hi tindlela letin'wana.

Vakhandziyi na vachayeri va nga tiyisisa leswaku bazi ri tshama ri basile hi ku endla leswaku munhu un'wana na un'wana u landzelela nawu kumbe milawu ya le bazini loko ku ve ku ni nawu lowu vulaka leswaku mukhandziyi kumbe muchayeri a nga fanelangi a endla xin'wana ebazini a nga fanelangi a xi endla hikuva loko u hetelela a xi endla swi nga hetelela swi endla leswaku vakhandziyi van'wana va hetelela va nga ha hlayisekanga ebazini.

Ndzi nga ti twa ndzi tsake swinene hikuva malume wa mina u ta va a nga ndzi tsakisaka swinene kambe u ta va a humelerise swin'wana swa ku navela ka mina naswona leswi swi nga ndzi veka eka xiyimo xin'wana xo tsakisa swinene swi ta ndzi tsakisa swi ta tsakisa mbilu ya mina swinene naswona ku hava lexi xi nga ndzi endlelaka siku ku fana no va a ndzi humelerisa ku navelerisa ka mina.

Leswi nga endliwaka leswaku muchayeri a nga karhali ku tlula mpimo hikuva ku fanele ku va na nawu lowu vulaka leswaku endzhaku ka ku va muchayeri a chayela mpfhuka wo karhi u fanele a wisa swinene leswi endlaka leswaku a va a kota ku humula naswona a kota ku va a kongomisa riendzo ra yena emahlweni a ri eka xiyimo xa kahle xo va a chayela.

A ndzi ta ri lulamisela hi ku va ndzi endla leswaku hinkwaswo leswi ndzi nga swi lavaka e vusiku ndzi nga va ndzi ri na swona leswi fanaka na lexi nga ta xi xi tirhisa ku va ndzi funengela xona leswaku ndzi kota ku humula eka nkarhi wo karhi naswona lexi nga hetelelaka swi endla leswaku ndzi nga twi xirhami swinene loko ndzi ri bazini kumbe loko loko ndzi ri karhi ndzi famba e vusiku.

Titiraka letikulu ti famba na mijeko yo tshwuka hikuva ti endla leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a chayelaka hi le ndzhaku ka tona u kota ku vona leswaku emahlweni ka yena ku na thiraka leyikulu swinene naswona u fanele ku va a chayela hi vukheta hi minkarhi hinkwayo kumbe loko a ri endzhaku ka yona leswi hetelelaka swi veka yena na muchayeri wa tiraka eka xiyimo xa kahle xo chayela no papalata makhombo emagondzweni.

A swi hoxekangi swinene hikuva a swi tsariwanga eka milawu ya Bolt leswaku munhu a nga fanelanga a ta na munghana wa yena naswona leswi nga tsariwa kumbe leswi tiviwaka hi leswi leswaku munhu loyi a kombelaka ku va a fambiwa u va a kota ku famba na xin'wana na xin'wana lexi a fambaka na xona lexi pfumeleriwaka naswona ku va u famba na munhu un'wana swa pfumeleriwa.

Vachayeri va mabazi va langutana na mintlhontlho yo fana na ku va vakhandziyi va nga landzeleli swiletelo kumbe swileriso leswi va nga nyikiwa swona ebazini leswi endlaka leswaku un'wana na un'wana loyi a fambaka hi bazi a va a ri eka xiyimo xa kahle naswona leswi swi hetelela swi endla leswaku van'wani vachayeri kumbe van'wana vakhandziyi va mabazi va nga va va va nga ha ri eka xiyimo xa kahle hikwalaho ka leswi nga endliwa hi van'wana va vakhandziyi hikuva va nga yingiseli kumbe swiletelo swa vachayeri va mabazi.

Vachayeri vo tala va mabazi va tereka hikwalaho ko lava ku engeteleriwa miholo ya vona naswona van'wani va tereka hikwalaho ko va va nga amukeli minkarhi ya leyi va tirhaka yona hi siku leswi nkarhi wun'wani va lavaka ku va va hunguteriwa nkarhi lowu va tirhaka hi siku kumbe ku va va engeteleriwa mali leyi nga kotaka ku va yi pfala minkarhi leyi va yi tirhaka yona hi siku naswona nakambe swin'wana i ku va va va va terekela ku va timfanelo ta vona ti landzeleriwa hi munhu un'wana na un'wana ku leswi swi hoxaka vakhandziyi hikuva timfanelo ku ta vakhandziyi ti tiyisisiwa ku va ti landzeleriwa hi minkarhi hinkwayo naswona hi munhu un'wana na un'wana ebazini.

Ndhawu leyinene yo yima eka yona leyi faneleke yi nyikiwa vafambi i ku va va kota ku xava leswi va swi lavaka kumbe ku kota ku va va yima kona va wisa kumbe ku tirhisa swin'wana na swin'wana leswi va nga swi lavaka swo fana na swihambukelo xo sungula ngopfu i ku va va kota ku kuma tishopo kumbe va kota ku kuma mavhengele lama va nga kotaka ku xava swakudya kumbe swin'wana na swin'wana swo nwa leswi va nga tshukaka va swi lava emagondzweni kumbe loko va ri eku fambeni.

Lexi ndzi endlaka xona na ndyangu wa mina loko hi nga si suka ku kongoma eka riendzo ra mina ku khongela hi kombela Xikwembu ku va xi hi sivelela eka nala kumbe eka swin'wana na swin'wana leswi hoxaka makhombo ya le mapatwini loko hi ri ku fambeni naswona leswi swi hetelela swi endla leswaku hi famba hi hlayisekile swinene nakona hi fika laha yi yaka kona hi ri eka ndlela ya kahle leyi hi nga sukisa ekaya hi ri eka yona.

Leswi swi nga endla leswaku vadyuhari va kota ku fikelela xin'wana na xin'wana loko va xi lava eka nkarhi wo karhi hikuva va suka va swi tsakela hi voxe naswona swi ta va hlohlotela leswaku va lava kumbe va va na ku tsakela ku va va endla xo karhi kumbe va fikelela xo karhi naswona leswi swi ta endla leswaku nkarhi wun'wani na wun'wani loko va lava xo karhi va rhanga va ti endlela hi voxe loko va nga se va va kombela ku va va pfuniwa hi munhu lowun'wana.

Ina a ndzi ta yi tirhisa hikuva hi minkarhi yo tala ku va u xava khadi leri ro tlhariha u va u khandziya bazi swi va swi va eka nxavelo wa le hansi ku tlula loko u va u xava kumbe u khandziya bazi siku na siku hi mali ya wena leswi swi endla leswaku u kota ku va u va u kota ku veka mali leyi a wu ta yi hakela ehenhla ko va va i va i va i ri eka ntsengo wa le henhla leswi endlaka leswaku u kota ku yi tirhisa eka swin'wana leswi u swi lavaka.

Vhanu vo tala la va vakaka la i ti mhaka ta vupfhumbha va nga swi tswakela swinene ku va va kota ku famba empfhukeni i xihahampfhukaphatsa naswona leswi swi ta endla leswaku va kota ku vona tindhawu leti ga laha hansi kahle ngopfu va ri le ehenhla na ku saseka ka tona naswona swi nga thlela swi endla leswaku vanhu vo tala vata ku ta vona tindhawu leti kwalano ku va va swi tiva leswaku va ta vona ku saseka ka ndhawu hinkwayo.

Ina, ndzi vona wu ri ntirho lowu tsakisaka swinene hikuva eminkarhini yo tala u kota ku va u vona tindhawu to hambanahambana naswona u kota ku va u ri na vanhu vo hambanahambana kumbe u va vona hi masiku leswi swi endla leswaku u tolovela ku vulavula na vanhu hambi u nga va tivi naswona u kota ku vulavula na vona no va khoma kahle leswi swi kota ku aka vuxaka eka wena na vanhu vo tala na swona swona eka nkarhi lowu taka u ta kota ku va u kota ku vulavula kahle na vanhu van'wana lava u nga va tiviki kumbe vanhu lava u nga ta ka u tshuka u nga va voni nakambe.

Mhaka yo va hi famba hi movha yi nga yi vuyerisa swinene hikuva swi ta endla leswaku vanhu vo tala va va ni ntsakelo swinene eka ku yi tirhisa naswona leswi swi nga hi endlela mali ngopfu naswona swi nga endla leswaku hi kula kumbe bindzu ra hina ri kula ri va leri tshembekaka lero un'wana na un'wana loyi a nga ta lava xo famba a nga kota ku xi kuma kusuka eka hina.

Loko u ya khandziya xihahampfhuka u nga khoma ndzwalo yihi na yihi leyi u nga na yona kambe loko u lava ku u ya khandziya u ta khoma xibekana xa wena lexi xi nga na lexi u u nga ta ka u nga swi hoxi eka bege letikulu leswo fana na selulafoni kumbe swipachi na swin'wana kambe bege letikulu ti ta sala ehandle kumbe ti ta khandziya yisiwa eka xihahampfhuka loko wena u nga ri na yona kumbe u nga ti khomanga.

Swi hlayisekile swinene loko bazi ri hlayisekile naswona ku ka ri nga hlayisekanga swi nga ya hi ndhawu leyi munhu a fambaka eka yona kambe loko ngopfungopfu vachayeri va mabazi va ri na ntokoto swi hlayisekile swinene ku famba hi mabazi lama hikwalaho ma va ma chayeriwa hi vanhu lava va nga swi dyondzela ku va va va vachayeri.

Goza ro va u teka movha wa wena wu yisa eka swikambelo swa road worthy tanihi nawu i ra nkoka swinene hikuva ri kota ku kambela no kuma leswaku movha wa wena xana u nga va u hlayisekile ku va u famba emagondzweni naswona wu nga ka wu nga endli leswaku vanhu van'wana lava fambaka kumbe lava chayelaka emagondzweni va va va ri eka nghozi yo va va hlangana na tinghozi ta mimovha.

Muxaka wa swifambo swo ma le matini i ku fana na swikepe naswona leswi swa swa hlwela ku tlula swifambo swin'wana swa le moyeni ku fana na sal le mapatwini hikwalaho swikepe swi teka nkarhi wo leha swinene ku va swi fika endhawini leswiya ku tlula loko munhu a tirhisa swifambo leswin'wana swo fana na swihahampfhuka leswi hatlisaka.

Gondzo ro fambisa mabindzu hi titiraka tanihi n'wamabindzu i ro fana no va vanhu vo tala va va ni vukhamba byo lava ku teka nhundzu leyi fambaka emagondzweni leswi swi endla leswaku van'wamabindzu va lova nhundzu ya vona leyi fambaka hi ti tirhaka emagondzweni.

Ku va u xava thikithi ra bazi inthanete swi lava u va u ri na selulafoni leyi nga tlhariha swinene kumbe leswi vuriwaka smart cellphone leswi swi ta kota ku endla leswaku u kota ku xava thikithi ra wena kun'wana na kun'wana laha u nga kona hi ku tirhisa selulafoni ya wena naswona swi olovile swinene naswona a swi lavi leswaku u ya emavhengeleni u ya fola tilayini leto leha.

Vuhlayiseki bya le mapatwini byi nga tiyisisiwa hikuva munhu un'wana na un'wana loyi a fambaka kumbe loyi a chayelaka emapatwini a landzelela milawu na swinawana n'wana leswi nga vekiwa hi va swa vutivi bya swa swifambo swifambo swa le mapatwini hikwalaho leswi ta endla leswaku munhu un'wana na un'wana a va a hlayisekile swinene naswona swi ta papalata makhombo emapatwini.

Riendzo ra mina rive lero leha swinene naswona a ri olovanga hikwalaho ndzi tshamile ndzi tlela ndzi pfuna ndzi pfuka ndzi tlhela ndzi tlhela ndzi pfuka leswi nga endla leswaku ndzi karhala swinene lero ndzi twa onge ndzi nga humela handle kambe hikwalaho a ndza ha ya kule a ku ri hava lexi a ndzi ta xi endla a ndzo fanele ku tiyisisa ku fika loko xihahampfhuka xi ya phazama laha xi fikaka kona kambe ndzi ve ndzi fika hambiloko ndzi tshamile nkarhi wo leha swinene.